Ano maḓuvha ndi vhona zwo leluwa, zwine wa nga ita kha re u muthu wa u baka, zwine wa nga ita ndi u dzhia zwithu zwau. Dzi fuḽauru na zwithu zwoṱhe zwine zwa ṱoḓea, wa zwi vhea wa dzhia founi yau, wa dzhia vidio musi u tshi kho u baka u tshi kho u ita nga u to u ralo. Wa do hu tshi hezwi wo no fheza wa zwi rumela kha heneya masiatari a internet hune vhathu vha ḓo kona u zwi vhona hone. Ndi hune vhathu vha ḓo kona u vha na dzangalelo ḽa u ḓivhesa uri hezwo zwithu zwine wa kho u zwi baka u ḓo zwi rengisa naa kana u ḓo zwi itisa hani. Ndi hone vhathu vhane vha ḓo kona u renga, ndi vhona uri mabindu a haano maḓuvha manzhi a shuma nga u to u ralo. Vhathu vha dzhia zwine vha zwi funa vha zwipanga kha inthanethe uri vhathu vha kone u zwi takale, vha kone u zwi funa. Ndi hone vha tshi kona u zwi rengisa vha zwi tshimbidza.

Nṋe na khonani dzanga ro vha ri kho u ṱalela mutambo wa bola ya milenzhe ya u raha, zwino ro dzula nnduni ri tshi khou dzi nwela zwe ra vha ri kho u nwa ri tshi kho u takala zwavhuḓi. Zwe zwa vha zwi tshi kho u takadzesa nga maanḓa nga u ri ra ri kho u roṱhe ra ri tshi kho u ṱalela thimu ine ra i funa, ri tshi tshemelela, ri tshi vhidzelela zwavhuḓi hu si na dzinndwa. Hezwo zwa zwi tshi kho u takadza nga maanḓa nga u ri nda ndi kho u kona uri ndi ṱalele mutambo wanga u ne nda u funa na khonani dzanga dzine nda dzi funa. Ri tshi vhudzana uri zwi ḓo itisa hani, ri tshi vha zwi vha zwi kho u takadza mani ri tshi kho u ita phosho roṱhe fhethu huthihi.

Ndi vhona uri mitambo i nga vha thusa vhaswa nga u ri ndi hone vha tshi ḓo kona u ri vha vhe vha ne vha dzi imise nga vhoṱhe, vha kone u dzi ambela, vha kone u dzi langa vhone vhaṋe musi vha kha mitambo. Zwi dzi nga mutambo wa u debater, ndi musi vhaswa vha tshi kho u ita hezwi zwa u amba nga maipfi nga u to u ralo. Sa muswa u vha u kho u kona u dzi ambela iwe muṋe, u kho u kona u dzi imela, u kho u kona u shumisa ṱhalukanyo yau sa muthu u tshi kho u shumisa u ridzina. Zwino ndi vhona hezwi zwi zwa ndeme zwi zwa nṱha muswa ndi hone a tshi ḓo kona u dzi vhona uri ene a nga kona u vha marangaphanḓa u ya kana nga u guma kha.

Nṋe ndi vhona u ri u kundelwa zwi fhaṱa u konḓelela kha vhaswa nga nḓila ya u ri khare u tshi kho u lingedza u ita tshithu tshi kho u sokou itea nga u to u ralo, u vha u sa koni u guda tshithu. Zwi dzi nga tshikoloni musi u tshi kho yo ṅwala mulingo, u thoma nga u vhala, zwi tshi kho u konḓela. Kha maths u tshi kho u ita dzi sambulu, u tshi kho u solver, kha maths zwi tshi kho u konḓelwa u vhuya u swika musi u tshi kona. Zwi dzi nga na kha nṋe musi vhutshiloni hanga ndi nga to u amba musi ndi tshi ya tshikoloni ndi kho y ya u ṅwala exam. Zwi a konḓa nga maanḓa uri ndi vuwe ndi vhale tshifhinga tshoṱhe mara magumoni ndi guma ndo kona uri ndi vuwe ndi vhale nga u ri ndi vha ndi kho u itela vhutshilo hanga, nga hetsho tshifhinga ndi vha ndi kho u guda u ri u konḓelela u farelela zwi a thusa nga u ri ndi vha ndo phasa kha re ndo vuwa nda vhaḓa na musi hu tshi kho u rothola zwi tshi kho u konḓa.

Nṋe ndi vhona u ri zwikolo a zwi pembeleli mitambo nga nḓila yo linganaho nga u ri a vha so ko u ri mitambo u wane tshikoloni zwezwi zwa hafha mahayani hu tshi tambiwa mutambo luthihi nga ṅwaha na zwa u ri kha re hu tsho wina tshikolo zwi to u ambiwa luthihi zwa bva zwedzo. Vhana a vha wani dzi pfufho, a vha wani na masheleni, zwino ndi vhona uri u khuthadza vhana uri vhatambi mitambo. Hu vhe na subject iṅwe ine ya vha ya u tamba mitambo musi zwikolo zwo no bva. Na zwa u ri vha tshi pembelela, vha pembelele nga u ri vhana vha wane dzi pfufho zwine zwa vha khuthadza u ri vha tambese, vha wine na zwa a uri vha kovhelana zwiṅwevho nkhanwe masheleni haneyo kha re muthu o wina. Na zwa u ri zwi ambiwe musi vha dzikiḽasini, zwi vhe zwinwe zwithu zwine vha zwi ambesa u ri vha kone u khuthadza vhana u ri vha tambe mitambo.

Zwo leluwa nga maanḓa ngauri hu na vhadededzi vhane vha shuma ngazwo zwa mitambo, zwino kha re iwe u muthu ane wa zwi takalela zwa mutambo, u ya kha vhadededzi vhane vha shumana nazwo, wa vha vhudza u ri nṋe ndi khou takalela u dzhenelela mutambo hoyu na hoyu. Vha u vhudza zwa u ri zwi itiswa hani na zwa u ri u dzhenelela nga nḓila ḓe. Hezwo ndi vhona uri ndi yone nḓila khulwane ine vha i shumisesa kana wa wana vha tshi kho u tamba hanefhaḽa mutambo, wa ya wa amba navho wa humbela u ri na iwe u ṱoḓa u dzhenelela hoyo mutambo, ngauri hu na mitambo minzhi yo fhambananaho zwikoloni mara vhathu vhanzhi a vha ṱoḓi u i dzhenelela nga u ri zwa mitambo a si zwithu zwine vha zwi guda u bva murahu.

Nṋe a thi thu vhuya nda wana ndi tshi kho u wana pfufho ya zwa mitambo nga u ri nda ndi si muthu wa mitambo u bva vhuṱukuni hanga, zwa u gidima a si zwithu zwanga. Dzi ḓi nga na zwezwi zwa u tamba maḓini, u raha bola, a si zwithu zwa zwithu zwine nda zwi takalela, zwi a mbalela. Mara vhaṅwe vhane nda vha ḓivha vhane nda dzhena navho tshikolo, vha tshi dzulela u wana dzipfufho yo no to u nga ya zwa migidimo nga u ri muṅwe wa dzi khonani dzanga o vha e muthu a ne a funa zwa u gidima. Ende a tshi zwi takale a tshi zwi konesa, a tshi dzulela u wana dzipfufho, zwa zwi zwavhuḓi nga u ri zwi tshi mutakadza u ri zwine a zwi ita zwi a zwi na mvelelo, u ṱongisa u wina musi a tshi kho u tamba mitambo.

Nṋe ndi nga amba na mubebi hoyo nda mu vhonisa u ri u nga mitambo i na mvelelo yavhuḓi kha mivhili, zwi dzi fana i a thusa na kha muhumbulo u ri muthu kha re a tshi kho u dzi pfa fhasi muya wawe u fhasi. Kha re a gidima vhaṅwe vha pfa vho vhofholowa na muhumbulo u a kona u shuma zwavhuḓi. Vhaṅwe sa vhana u a wana tshikoloni a sa kho u kona zwavhuḓi kilasini mara kha mitambo a tshi kho u konesa a tshi kho u bva phanḓa nga u ri zwawe zwi tshi do vha zwi zwa mitambo, zwa u gidima hu vha hu mpho yawe. Zwithu zwine a zwi takale, zwithu zwine zwa mu phusha uri a kone u tshila zwavhuḓi, zwino nga vha hu buḓo ḽawe la mushumo na ḽa na nḓila yawe ya u dzi tshidza kharali a tshi kho u ita mutambo wonoyo. U fhirisa u dzhena tshikolo fhedzi, a nga dzhena tshikolo a tshi kho u ita na zwa mitambo u ri a ḓivhe uri na musi o no fhedza tshikolo u ḓo dzhia buḓo ḽifhio a tshi bvela phanḓa.

Hezwo zwi ri funza u ri mitambo a si u to u tamba fhedzi u itela muvhili wau u ri u khwaṱhe muvhilini zwi vha zwi kho u itelwa u ri muthu a kone u ṱanḓavhuwa sa kha maluvhi awe. Na ene muṋe a kona u ḓivha vhuḓifhinduleli musi a tshi kho u tamba mitambo, a kone u ḓivha na u tshilisana vhaṅwe vhathu, zwi dzi nga musi u tshi kho u ita zwa u raha bola. U vha u kho u guda u shumisana na vhaṅwe vhathu nga u ri nga iwe u woṱhe a u nga koni u raha bola ya swika netheni u vhathu vhane vha ḓo u thusa musi u tshi kho u i raha bola u ri i ite u ri u kone u wina.

Nṋe muṱaṱisano u ne nda nga amba uri ndo no vhuya nda u dzhenela tshikoloni, ndi muṱaṱisano wa vhu debate. Ndi wone mutambo we nda vha ndi tshi u ita u ne wo nthusa nga maanḓa zwi tshi ḓa kha u tandavhuwa ha maluvhi u ri ndi kone u ridzina, ndi kone u humbula zwithu nga tshipidi. Ndo dzi wana ndi tshi kho u bvela phanḓa, ndi tshi kho u wanala kha top five. Ndi tshi kho u bva number one kha hoyo mutambo nga u ri ndi tshi u funa nga maanḓa nahone ndi tshi u pfesesa ndi tshi ḓivha na zwauri ndi zwiitisa hani nahone wo nthusa u ri na nṋe sa muthu ndi kone u aluwa